Ukukhamba ngebhesi ngamalanga ukuya emisebenzini ngombana awukwazi ukuvuvuka ngesikhathi sakho ofuna ukuvuvuka ngaso kufanele uvuke ngesikhathi ibhesi ekhamba ngaso kuya ngokuthi emsebenzinakho uthoma ngaliphi ngasiphi isikhathi ukusebenza begodu okhunye okuhlukumezako ukobana nawukhambako uya emsebenzini uyokuhlala utshwenyekile ukobana kungenzeka kubeneengozi nofana nijanyiswe mapholisa wendlela.

Into embi ngokukhamba ngebhesi endleleni enganasikontiri kukobana indlela enganasikontiri iyindlela enamatje enimigodi. Lokho kwenza ukobana ibhesi ingawa nofana kubeneengozi khona lapho endleleni.

Kusiza ngokuthi kuphungulwe izinga leengozi endleleni nokobana akghone ukufika ngesikhathi.

Amabhesi akhamba ibanga elide avamise ukuba nekamuru lapho uzikhulula khona uyakwazi ukungena ngaphakathi kwalo. Amabhesi akhambe ibanga elide lapho athela khona uyakwazi ukuya yokuzikhulula endaweni

Unobangela wokuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi. Kukobana amalanga la azisafani neembhesi zesikhathini sakade malanga la zinamafesidere avalekako begodu bakghone ukusebenzisa imali ukobana balungise lapho ekufanele balungise khona

Unobangela wokobana abantu bakhethe iinkoloyi ezizijameleko kuneenkoloyi zomphakathi umtjhayeli kufanele abeke woke umuntu la kufanele ayekhona kungenzeka ukobana mhlawumbe wena la uyakhona ukubetjhwa sikhathi kufanele ulinde woke umuntu ahlike ukuya la uyakhona. Umtjhayeli ukhamba iindawo ezinengi ayokuhlisa wena ikoloyi usuka endaweni eyodwa uye endaweni enye ngaphandle kokuthi

Intengo yeembaseli amalanga la ikhuphukile lokho kuthinta nofana amavakatjho womndenami ngombana azikwazi ukuvakatjhela ngendlela esifisa ngayo esifisa ngawo ngombana kufanele sibenemali eyaneleko okobana sithenge ukobana

Indlela abatjhayeli beenkoloyi nakutholakala bona intengo yeembaseli ikhuphuka bangakatjheji amakhambo abawahlelileko ngombana nje kufanele aneleko ukobana bathenge iimbaseli lokho kugcina kwenze abantu abatjhayeli basebenzise iinkoloyi ekufana neenkoloyi zomphakathi nofana iinkoloyi ezifana amateksi.

Iye, kulungile bona urhulumende alawule intengo yeembaseli ngombana bona iSewula Afrika yenza njani ezintweni iimbaseli zenziwa ngama-minerals begodu urhulumende ngiwo owaziko bona anjani nokuthi afuna imali engangani ngakho-ke yeembaseli yenza bona

Ngokubona kwami inzuzo ezizijameleko ifakahlangana nokobana ufune ukuya khona ngesikhathi ofisa ngaso begodu uyakghona ukobana ufike njengemsebenzini esondweni namkha

Ukuba nekoloyi kukuthinta khulu kufanele ubenemali eyaneleko yeembaseli ikoloyakho ngeenyanga kodwana ungaloko ukhipha imali yokukhwela ibhesi

Abantu bangayo bangayonga ipetroli ngokobana bakhambe amakhambo aqakathekileko kwaphela emakhambeni lapho bangakwazi ukukhamba khona ngeenyawo ukusebenzisa

Intengo yeembaseli ithinta khulu intengo ungagcina uzifumana sele ungathengi ukudla okhunye ozokudinga ngokwaneleko ngombana uthenge

Ngokubona kwami akukalungi ukobana abafundi ezizijameleko ukuphendula ngiyaphika abafundi kufanele ngebhesi nanyana iteksi koke ngesikhathi nokobana nabaya esikolweni abanazo iinkoloyi ezizijameleko lokho baphatheke kumbi abafundi nabaya boke ngekoloyi yinye kwenza ukobana

Abantu bafanele bale iimbhayisikila esikhundleni lokhu kungenza ukobana le-ozone layer. I-ozone layer yinto ebangelwa kukobana esiwuphefumulako usilaphezeke ibhayisikilia senza ukobana kungozi ezinengi